Eyona inlfuencer endiyibona ilukhuthaza ulutsha yi-influencer engusisi waseMpuma Koloni okhule enogawulayo kodwa wakwazi ukuqhubeka nempilo yakhe kunjalo. Wafundisa ngemeko yakhe kagawulayo, wafumana umyeni watshata wanabantwana. Ngoku seyesebenza as imotivational speaker ecebisa abantu ngendlela yokuphila nesifo sengculaza.

Ijelo endinokuthi ndiliqale kuYouTube lingathetha kakhulu ngempilo yasezilalini nohlukumezeko olufunyanwa lulutsha lwasezilalini ngenxa yolwazi oluncinci. Ndingakhetha ukuthetha ngale topiki njengomnye okhulele phantsi kwezi meko ndingazi ukuba ndihlukumezekile.

I-social media iyitshintshile indlela abantwana bethu abacinga nabenza ngayo izinto. Ndiyibona inophembelelo kakhulu ekungabi nambeko ebantwaneni bethu njengoko bethatha izinto abazibona kwi-social media bazofuna ukuzenza ekhaya.

Abantu abadala basekuhlaleni basakholelwa kakhulu ekumameleni unomathotholo ngoba bona abanayo into ebafaka kwi-social media njengolutsha. Ngako oko kulula ukugqithisa imiyalezo kunomathotholo ukuze ufikelele ebantwini abaninzi. Umntu omnye othe weva isibhengezo kunomathotholo uyakwazi ukugqithisa kwabanye.

Izimatifowuni zibalulekile kwaye zilungile ekufundiseni abantwana kodwa ngaxeshanye zikwayingozi kubo ngakumbi xa bezisebenzisa ngaphandle kokhuselo okanye ukugadwa ngabazali njengoko abanye bezifumana bengamaxhoba ngakumbi aba ngamantombazana, bezifumana bengamaxhoba wokudlwengulwa ngenxeni yezimatifowunzi.

Ndiziva kabuhlungu kakhulu, kuba ngase ndivele ndingabi nayo kwafowuni leyo. Ziyabiza.

Die with a smile by Bruno Mars, Ndisize by Caiiro and Amu Faku, Isaka by Ciza, Sohlala Sisonke by Dlala Thukzin, Abangifuni by Romeo Makota.

Ukuqinisekisa ukuba iindaba endizifundayo ziyinyani okanye bubuxoki ndiye ndenze isiqinisekiso sokuba ndenza uphando olupheleleyo malunga nento leyo ekuye kube kuthethwa ngayo. Umzekelo okokuba kuthethwa ngesiganeko esenzeke emapoliseni, ndiye ndiye ndihambele iwebhusayithi yasemapoliseni ukubona ukuba ndizawufika ikhona le nto kuthethwa ngayo okanye ukuba sisaziso somsebenzi, ndihambele ikhampani leyo ekuthiwa iyaqasha.

Umntana one-smartphone kubaluleke into yoba umzali ahlale emnqwanqwada njengoko izimatifowunzi ziye zibalibazise kwixesha lokufunda. Ngoko oko ke kubalulekile into yoba abe nexesha elikaliweyo lokuhlala efowunini nelokujonga izifundo. Kodwa kwazona izimatifowunzi ziyabancedisa kwizifundo zabo kwaye zibenza babe nengqondo esiphangaleleyo.

Ukusebenzisa iWi-Fi kokona okucutha iindleko xa nilusapho olukhulu ndaweni yokuba umntu ngamnye azithengele idatha. Ningathatha le mali umntu ebeza kuzithengela ngayo nidibanise ukurenta iWi-Fi eza kunigcina kuphele inyanga, nikonekthe nonke ngexesha, ngaxeshanye.